Isikhathi lapho engitshale khona izitshalo zaphumelela. Kusukela ngonyaka odlule, benginezitshalo zikapelepele egcekeni ekhaya, kanye nezitshalo zezintanga. Izolo ngivune izitshalo zamazambane. Into engijwayele ukuyenza, izinhlamvu ngiqala ngizicwilise emanzini, ngizifake ku-cotton wool, ngivale isitsha. Emva kwezinsuku ezinhlanu imalapho seziqhuma khona, zihluma, ngizikhiphe lapho kuleyo cotton wool, ngizifake enhlabathini. Ngiyazibheka zonke izitshalo zami, ngizichelela, ngizithele ngakho konke ezikudingayo ukuze zikhule kahle, zithole ilanga, futhi zithole .

Yebo, uma bekunohlelo lokuxhasa lwezimali, bengingayijoyina.

Ngenxa yesifo enginaso esibizwa nge-sinutitis, abengingeke ngikwazi ukuhlalelana nepulazi lezingulube ngenxa yephunga eliphuma khona ngoba ngingahlezi ngithimula. Le sifo enginaso ngihlezi ngithimula if ngizwa amaphunga a-strong kakhulu, noma abanzi kakhulu. So, bengeke ngikwazi ukuhlalelana nalo ipulazi, noma into enemfuyo phakathi ngiyithanda, kodwa ipulazi lezingulube bengeke ngilunge ukuhlala eduze kwalo.

Izingqinamba ezinkulu kakhulu mayelana namanzi la ekuhlaleni. Inkinga enkulu kakhulu ukuze kube yimanje, indawo yethu ibe nempompi yemiphakathi, la umphakathi ukha khona amanzi. Ngenxa yokuthi indawo ewumakhelwane wethu yona intula kakhulu amanzi, bebekebefike bezokha amanzi kule mpompi esinayo. Okuyimanje engasasebenzi ngenxa yokuthi bayisebenzisa budlabha, seyifile. So, nomakhelwane bebekhononda ngokuthi uma bezokha amanzi, bayawaxhaphazisa, egcina esengena emagcekeni awo, nompopi uma uqhumile, amanzi angenela emagcekeni omakhelwane. Okuyilapho khona behlanganyele khona beyocela kumasipala ukuthi umpopi lo ababesebewubulalile ungabe usalungiswa ngoba kuhlukumezeka bona ekugcineni. Yinto leyo ebingahlalwa phansi, ikhulunywe phakathi kwaleziy'ndawo zombili ngokwakhelana, ukuthi yebo, siyavuma ukuthi nizokha amanzi kodwa ningaxhaphazi ingqalasizinda yethu esinayo.

Ngokowami umbono, ngibona kuwumbono omuhle ukuthi ipulazi lithathe igxathu ekuthenini lenze iwayini eliyi-oganikhi. Okuyiyonanto abantu abayithokozelelayo ey'nsukwini zamanje, ngoba bazithanda kabi izinto eziyimvelo nezivela kwimvelo, ezingenazo izithako ezi-artificial, okungezona ezemvelo okushiwa njengesiLungu. Igxathu abalithathile lihle kakhulu kodwa izinselelo abangabhekana nazo, ukuthola amasaplaya, noma abantu, or noma izinkampani ezizobasaplaya ngezibulala zinambuzane ezi-oganikhi, hhayi lezi ezinezithako ezingekho oganikhi, lokho kungaba inselelo. Okunye, ukuhamba endimeni yokuthi bezame ukuthi bekhiqize iwayini elisezingeni elifana nalelo ade belikhiqiza ngendlela e-oganikhi.

Njengokuba nje ingxenye yaKwaZulu Natali ibe nezikhukhula eziningi, iminyaka ilandelana. Lokhu kunomthelela omubi emasimini kanye nasezitshalweni, ngenxa yokuthi uma imvula inetha isikhathi eside, futhi kaningi, umhlaba uyahamba, nomsoco osemhlabeni uhamba nakho konke lokho. Izitshalo azikutholi ukuzinza ngoba umhlaba usuke usuntekenteke, ungasaqinile, ungasalungele ukuba izitshalo zimile ngendlela edingakalayo. So, izitshalo lezo zisuke sezingenayo into abayibiza ngesiLungu, ikhwalithi ade zinakho ekuqaleni ngenxa yokuthi umhlaba awusekho ngendlela ade uyiyo.

Njengomlwimi osaqala, isikhali noma ithuluzi engilisebenzisayo ukuze ngikwazi ukuvuna ngesandla ngisuke ekuvuneni ngemishini, isikela. Okuyithuluzi lokuvuna elesetshenziselwa ukuvuna izitshalo mathupha ngesikhathi sokuvuma, libuye lisetshenziswe futhi ukuhlanza ukhula notshani ezizungeze izitshalo. Kubalimi abaningi, isikela liyithuluzi elithembeke kakhulu, ekugcineni amapulazi abo, kanye nokugcina impilo yezitshalo. Ngokokwazi kwami nangokuthanda kwami, isikela ilona ithuluzi elingalungele lo msebenzi.

Ubunjiniyela bezofuzo bunikeza izinzuzo eziningi, okuhlanganisa ukuthuthukisa kwezitshalo ezinezimpawu ezithuthukisiwe, amandla okwelapha izifo, nokudalwa kwemithi emisha. Kodwa-ke iphinde ibe nokuba ibe nokubi okungase kube khona, njengengozi yokukhubazeka okungalindelekile kwezakhi zofuzo, amandla okungezwani nomzimba kwabantu, kanye nethuba lokukhawulela ukuhlukahluka kofuzo.

Nakuba kokubili, ezolimo nokuhlelwa kwezwe, kusebenzisa i-PPE ekulawuleni izinambuzane, izindlela zabo ziyahluka ngenxa yobungozi nemithethanqubo eyahlukene. Ezolimo, kanye nokusetshenziswa kwazo kabanzi kwezibulala zinambuzane, kanye namandla okuchayeka isikhathi eside, kuvame ukugcizelela indlela eqinile nemininingwane ye-PEE ehlanganisa nezimpahla, nezimpahla ezithile ezimelana namakhemikhali. Kuyilapho ukwakheka kwezwe kugxile ekuvikeleni okusheshayo ekusikeni imfucumfucu, nomsindo ovela ezintweni zokusebenza.

Amazwe ahlukene kanye nezifunda zilawula umsebenzi wokuvuna mathupha ngamazinga ahlukene okuqina, kusukela kumazinga amancane aqinile weholo, kanye nezimo zokusebenza kuya emikhubeni ekhululekile, ikakhulukazi emkhakheni yezolimo. Ezinye zifunda zingase futhi zibe nemithetho ethile ephathelene nomsebenzi wokuthuthela kwelinye izwe ekuvuneni kwezolimo.

Ubuchwepheshe, ikakhulukazi izindlela zezolimo ezinembayo, zingathuthukisa kakhulu impilo yenhlabathi kanye nesivuno sezitshalo ngokukhulisa ukuhlukana kwemigqa. Lokhu kungafezwa ngezenziwo ezithuthukisiwe ukuhlaziya idatha, kanye nezinhlelo ezizenzakalelayo ezivumela ukutshala nezinga eliguquguqukayo, ukulungisa izikhala nokusekelwa ezimeni zenhlabathi, kanye nezidingo zezitshalo.

Ngenxa yothando uMusa atshengisa ukuba nalo kwizitshalo nasekutshaleni ama-sunflower. Ngokubona kwami uMusa uzophatheka kabi, inhliziyo yakhe izoba buhlungu ngenxa yokuthi isitshalo asesinakekele izinsuku ezingaka sesizofa, ngenxa yobudedengu bakhe nje obuncane. Lokhu ngeke kumphathe kahle ngenxa yokuzinikela kwakhe akutshengisile ekukhuliseni le sunflower.

USenzo ayiyona, ayikho nkulu inkinga akanayo kakhulu. Into angayenza uSenzo ngenxa yokuthi unesivuno esikhulu satamatisi, ukuthi ewenze i-tomato puree, okuwukuthi uzowubilisa, mase owufake kumshini ogaya amafruthi kanye namaveji. Ewufake emakhathonini noma emabhodleleni, ewudayise as into ebizwa i-tomato puree. Okunye, engawuphinde ewupheke mase eyawufriza ukuze ekwazi ukuwusebenzisa khathi zonke uma efuna ukuwusebenzisa. Lokho kuwugcina isikhathi eside utamatisi, ukuze uma kufika isikhathi lapho khona utamatisi ungatholakali khona kalula, ukwazi ukuwukhipha efrijini, noma kwisiqandisi mase uyawusebenzisa. Futhi njengoba ngisho kwi-tomato puree, if ezowavalisisa kahle amabhodlela nawo ubungagcineka isikhathi eside ukuze usebenziseke phambilini.